Ikhadi lekhredithi liye lincede ekuthini xa unengxaki engxamisekileyo efuna imali ekhawulezileyo, mhlawumbi masithi ufuna ukwenza mhlawumbi ukwakha endlini. Okanye ndenze umzekelo, kuye kushone umuntu efemelini then lo muntu abengena-funeral cover so ndicinga uba inganceda nakwizinto ezilolo hlobo.

Ndiye ndizive ndibuhlungu kakhulu, ndiye ndizive ndibuhlungu. Ngoba kaloku mhlawumbi bendicinga uba ndizawuncedakala kodwa ke xa ndisiva ezo ndaba zokuba ayindivumeli ndiye ndikhathazeke ndithathe ke nam amanyathelo wento okokuba ndilungise izinga lam eliphantsi letyala, kwenzele liphinde futhi linyuke libe phezulu ndikwazi intoba ndifikelele nam. Xa kukho into engxamisekileyo evelileyo ndikwazi into yoba ndikhwalifaye kwezo meko zinjalo. Yona iye ibe buhlungu ngoba uye ube neentlelo zokuba xa uyifumana ufuna ukwenza ukuthi nokuthi kodwa xa kungahambi ngendlela ubufuna ngayo kuba buhlungu kakhulu.

Ikhadi ledebhithi liye lincede ngento okokuba uyakwazi nokuthi useyive imali yakho ngendlela ofuna ngayo kunokuba imali ihlale isesandleni ngalo lonke ixesha okanye ihlale isesipajini ngoba imali iyasebenziseka. Kanti xa ikwi-debhithi khadi then iyakwazi ukuhlala pha ibe nomsebenzi wayo ewulindayo nje yona.

Ewe, iyinto elungileyo kakhulu ngokuba xa ungakwazi ukuveza idilesi ngoba idilesi iye iveze iinkcukacha zakho zonke, ukuba ewe ndinguloo mntu ewe ndingachazanga igama. Kodwa nayo idilesi izawuvele ichaze ewe igama lam kuleya, kulaa ndawo, ingqinelane neenkcukacha zam ze ID. Kodwa uba ayingqinelani nazo ubungozi bayo bebokuba nabani na angafika asebenzise idilesi yam athi ungulo mntu. And kubalulekile ke ukuba ubungqina bedilesi bungqamane futhi kwakunye negama lam.

Ewe ndizawuziva kabuhlungu kakhulu. Into endizawuyenza ndizawubaleka ndiye kwibhrentshi ndifike ke ndiyokhipha ikhadi lam okanye ndibize isetyhurithi ezobe isecaleni kwam ikwazi intoba indincede.